Kungithinta khulu ngombanyana nemali engiyenzako iyathintheka ayisabi, ayisaneli iindingo zami, ngombanyana kostele iyebhesini iindleko angikhoni ukuzibhadela zoke, imadlana leyo enginayo yebhesi. manje ngithintekile khulu kwentengo yamathikithi

Ngombono wami isizathu sokuthi amathikithi angehliswa kungobanyana nabawehlisako amathikithi intengo yamathikithi ikhambiselana namkha, iya singatjho sithi ikhambiselana nentengo yeembaseli. Manje iimbaseli zihlezi zikhuphuka zehla zikhuphuka zehla manjesi babona kuncono kuthi nabakhuphukisileko ihlale lapho bangasayitjhentjha ihlale injalo.

Balimala khulu, balimala khulu ngombanyana iimbhesi nazikhwelako intengo le ithatha incenye yemrholo wabo ekulu, bese bona imirholwabo ayikhuphukiswa manjesi bayalimala, bayalimala. Ngombanyana intengo yethikithi nayikhuphukako umrholo ungakhuphuki abasakghoni ukusororha iindingo zabo zoke egade bakhona ukuzisororha ekuthomeni, ngombanyana imali yethikithi le seyithatha incenye yomrholo wabo omkhulu.

Ngokubona kwami kokuthoma, iinkampani lezi zeembhesi ngathi zingenza irhubhululo ukubona ukuthi abantu abakhwela iimbhesi umrholwabo, inani labo lingangani nokuthi ubunengi babo barhola malini. Bese bathatha lokho bakubeka engqondweni nabasele bazokukhuphukisa intengo yamathikithi kokuthoma. Kwesibili, ngibona ngathi iinkampanezi zeembhesi zazise abakhweli kusese nesikhathi, ukuthi ngenyanga eso inani lethikithi liyokukhuphuka ngentengo eso. Bahlale bazi kusese nesikhathi ukuthi abasebenzi bakwazi ukukhulumisana nabaqatjhi babo ngesimo abazithola bakiso. Ukuthi nayingabe abaqatjhi bayakghona ukubangezelelela umrholo ukuthi bakghone ukuqhubeka ukUberegisa iimbhesi ukuyemberegweni benze njalo.

Ngokubona kwami kosele kuqalwe umrholo wabantu abakhwela iimbhesi nokuthi baberega kuphi, baberega nemberego enjani ngaphambi kokuthi kukhuphukiswe, ngoba ngibo ama-customer manje kostele kuqalwe isikhwama sama-customer qangi ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi.

Iye, kosele urhulumende angenelele alule nesandla ukurhelebha abakhweli beembhesi mhlambe angakhipha incenye yemali ebhadalwa bakhweli bakhiphe incenye yemali ebhadalwa bakhweli nabathenga amathikithi. Njengokuthi mhlambe umbuso or namkha urhulumende anganikela ikampani yamabhesi inani elithile lemali, ukuthi ivale itjhuba lelo namkha inani lelo abalingezelelako ukuthi abakhweli bakghone ukuqhubeka ukubhadala intengo bebahlezi bayibhadala nabakhwela iimbhesi.

Kungabapha kungabagcugcuzela ukuthi baberegise iinthuthi zomphakathi ukuya emberegweni, ngombanyana nakwehliswe intengo lokukhwela ibhesi abatjhayeli beemodoro bakhona ukubona, ukuthi no ukutjhayela imodere ukuya emberegweni kUberegisa imali enengi ukudlula ukUberegisa iinthuthi zomphakathi. Manjesi-ke bazokubuyela enthuthini zomphakathi ukuthi bakhone ukonga imali.

Ngombono wami intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana iintengo zeembaseli eziberegiswako eembhesinezi zikhuphuka. Manjesi-ke ngokubona kwami intengo le ithelelwa, ithelelwa yisimo somnotho isimo somnotho nasingakajami kuhle neentengo zezinto ziyakhuphuka kakhulukazi iimbaseli. Manjesi neenkampanezi nazo kostele zikhuphukise intengo yamathikithi ukuthi zikhone ukuthenga iimbaseli ezithelwa ngaphakathi kweembhesezi, ukuthi bakhone ukuqhubeka bathele iimbaselezo babhadale nabantu abakubhadalako godu neenkhamphani ibuye ikwazi ukuzuza.

Ngibona ngathi abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni, ababacabangeli iinkampani zeembhesi zisuka zicabangela isikhwama sabo kuphela, bayakhuphula ngaphandle kokukhulumisana namkha ukucabangela abantu abadosa emhlweni abakhwela iimbhesi.

Iye, ngibona kunjalo, ngombanyana iinkampanezi zeembhesi ukuthi zikhuphukise intengo lezi kusuke kubangelwa yisimo somnotho namkha intengo yeembaseli eziberegiswa yikampani leyo.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu tle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Ngokubona kwami kosele abogogo nabomkhulu nababeregisa iinthuthi zomphakathi njengebhesi baphathe abomazisi babo, bese nabakhwelako bakhombise umtjhayeli umazisi ukuthi nginemnyaka engaka begodu sengise pentjheneni, bese nababhadelako babaphulele intengo yokukhwela ibhesi, bese babaphungulele bakhwele babhadale inani eliphasi.

Iye, ngoba abogogo nabomkhulu abahlala emakhaya abafani nabogogo nabobamkhulu abahlala eloktjhini nesimo somnotho semakhaya asifani nesimo somnotho semaloktjhini manje yinto nayo kostele iinkampanezi ziziqale ngaphambi kokuthi behlisele intengo abakhwela ngayo ibhesi.

Ukwehliswa kwentengo yokukhwela ibhesi ebantwini abarhola umndende kungabasiza khulu, ngoba bangakghona ukonga imali bakhone ukuyiberegisela iindingo zabo ezinye, njengokuthenga ukudla nokuthenga igezi la bahlala khona. Lokho okuncani abakhona ukukonga emalini yokukhwela ibhesi kungathathwa kuyokulasa kwezinye iindingo abanazo.

Ayithembeki okhunye iyalandelwa ufika lada, okhunye iyaphuka endleleni nisakhamba endleleni iphuke ijame hlanu kwendlela okhunye igcwala khulu kostele ujame nawuyikhwelileko iya nanzi izinto ezingihlukumezako.

Nayikhamba endleleni enganasikontiri iyakhahlumezana ibhesi nayidlula phezu kwamatje namkha ehlabathi enamatje izakukhahlumeza iyakhahlumezana.

Kwenza ukuthi zingajami umjeje omude khulu amarobodweni into ezifana njengalezo, yeke kwenza ukuthi iimbhesezi zifike msinyazana la ziyakhona bese abantu abalandelwa bafika ngesikhathi.

Awa, uyabawa kumtjhayeli ngokuzithoba ukuthi ubawa ukuyozirhelebha ngaphandle bese kuba kuye umtjhayeli ukuthi uyavuma namkha uyala na.

Unobangela wokuthi khuphuke imali yokukhwela ibhesi kukhuphuka kweembaseli kukhuphuka kwepetroli yisimo somnotho esibangukuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi.

Ngombanyana nawukhamba ngekoloyi ezijameleko uyazibekela isikhathi okhamba ngaso, uyazibela isikhathi sokubuya nawuphathekileko uyakwazi ukuyijamisa ikoloyakho kunokuthula awubangi nomuntu ya.

Iwathinta ngokuthi iba nesandla emalini eyokuberega lapho nasithatha ikhambo nakuyovakatjhwa njengomndeni ngombanyana kosele sithelo ipetroli ukuthi sikghone ukuya lapho. Manjesike nayidurako intengo yeembaseli kuyokufuneka imali enye phezu kwale esinayo ukuthi sikghone ukuya besibuye.

Bathinteka ngokuthi ibamotjhela iinhlelo zabo egade banazo zeemali zokuthi bebayokuthenga ngayo ipetroli. Nakutjhuguluka intengo yeembaseli ne-price yepetroli iyakhuphuka bese uthole ukuthi bona bebabeke imali eqadi eyinani elithizeni. Manjesike nakutjhuguluka iintengwezi nabo kokose bangezelele phezu kwemali le gade bayibekile.

Iye, kulungile ngombanyana siphila ngaphasi kombuso karhulumende, bese urhulumende uyakwazi ukuthi asicabangele njengabantu abahlala enarheni yeSewula Afrika angenzi intengo le ibe phezulu khulu. Ngakho-ke ngibona ngathi mina kulungile bonyana urhulumende alawule intengo yeembaseli.

Iye, ngombanyana ukhamba ngesikhathi ofuna ukukhamba ngaso ubuya ngesikhathi ofuna ukuya ngaso, uyakghona ukhamba wedwa akunasidingo sokuthi ukhambe nenengi ngibona ukuthi kukhona inzuzo ngokuberegisa iinkoloyi ezizincani ezizijameleko.

Kuyayithinta ngombanyana kosele ucabange ukuthi ikoloyi le kosele inande iyokuhlolwa kuthi isese sezingeni into yokuthoma. Into yesibili kostele unande utjhentjha amatayere nawo afuna imali. Kwesithathu begodu yeembaseli okuyinto ekulu ekuyinto ekulu kuyayithinta isabelomali somuntu ngombanyana kostele uhlale unemali ezoqala iintwezi engizibalileko nawunekoloyi ngombanyana njengentengo yeembaseli ingatjhuguluka nanoma kunini yeke kosele ube nemali oyibekileko egade isimo lezo.

Ngokubona kwami abantu bangayonga ipetroli ngokuthi bakhambisane namkha bakhwezane emodorweni. Njengokuthi mhlambe umakhelwanakho nawe niberega ehlangothini linye ledorobha ungakhweza umakhelwanakho nikhambe ngekoloyini kunokuthi omunye nomunye akhambe ngeyakhe. Bese-ke umakhelwanakho kube nemali akupha yona ebuyela ngakuwe njengomtjhayeli wekoloyi ukwazi ukuthola ipetroli. Ngaleyondlela umakhelwani uyalonga emalini yokuthi athele ipetroli ekoloyinakhe nawe godu uyonga ukuthi uthele ipetroli nokuthi uthela ipetroli uwedwa unomuntu okurhelebhako nithele ipetroli bese nikhambisana noke.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla nezinye izinto ngokuthi la ekutjalwa khona namkha kuvunwa khona izinto ezifana nokudla kususwa nge-transport ukusuka lapho todi bekuyofika eentolo la sikuthenga khona. Yeke iintengo yeembaseli nayikhuphukako neentengo yeenkhamphani ezibhadela amathraga la athutha ukudla iyakhuphuka, yeke nakukhuphuka iintengo yeembaseli nentengo yokudla nezinye izinto iyakhuphuka nayo ngombanyana i-transport nayo iyakhuphuka.